Ka setso sa ka go aparwa seope le makgabe. Mme fa dingwaga ntse di feta kgotsa di tsamaa, go ile ga fetoga gwa fitlha mo e leng gore matsatsing a sejaanong, re apara diaparo tse di feleletseng jaaka batho botlhe mo matsatsing a re leng mo go one a. Ga gona ope o e leng gore o tla kopana le ene a apere seope kgotsa apere makgabe. Mme go na le mabaka a a farologaneng a e leng gore ke akanya gore a ama kgotsa a ile a ama tsela eo go aparwang ka yona kgotsa go fetotsweng diaparo ka gone.

Ke akanya gore tsela eo e ka bonagalang e siame ka yone ke fa go ka aparwa diaparo tseo tsa setso ka tsatsi la setso e leng yona heritage day. Mme fa re bua ka conference-e e leng gore ke ya kwa tirong ga ke akanye gore ke batho botlhe ba ba ka ikutlwang ba phothulogile go bona re apere ka mefuta eo gonne diaparo tsa setso ga di tshwane. Go na le ba e leng gore mo mmeleng, ga ba apare sepe. Mme ga ke akanye gore mo matsatsing a segompieno seo se ka bonagala se siame mo matlhong a batho ba bangwe.

Moaparo wa setso o ke o ratang wa basadi ke wa setso sa Mapedi. Ke akanya gore ke bangwe ba setso kgotsa ba batho ba e leng gore ba na le setso se e leng gore se tletse mebala e mentsi mo diaparong tsa bona tsa setso. Ke kgatlhiwa ke mokgwa o ba tshamekang ka mebala ka gone. Mme ebile o tla fitlhela le mebala ya teng e kopana bontle ebile e 'ira le motho o apereng diaparo tsa teng tsa setso a tlhage e le gore o itlhopile a emetse ko thoko.

Ga ke akanye gore ke tsona tse e leng gore di na le seabe mo tsela e batho ba basadi ba aparang ka teng mo matsatsing a gonne ga ise diaparo tse e leng gore re dula re diapere ka 'tsatsi le lengwe le le lengwe. Diapariwa fela fa e le gore go na le moletlo wa setso kgotsa go ketekiwa letsatsi la setso. Mme ka jalo, ke akanya gore batho ba basadi ba ba aparang dilo tse dikhutshwane ba di apara fela ka ntlha ya gore be ba di rata gonne ga ese naga yotlhe e leng gore ke Mazulu kgotsa ke Maxhosa mo go yone. Ke merafe e e farologaneng e mentsi. Mme o ka fitlhela gore le bone ba e leng gore ga ese Mazulu kgotsa Maxhosa ba ntse ba diapara tse dikhutshwane.

Dilo tse di setseng di builwe fa godimo ga tsela ya go bontsha gore motho ke wa setso se fe di dintsi gonne ditso ga di tshwane ebile di a farologana. Setso se sengwe le sengwe se na le tsela e e leng gore ba ikgantsha ka yone mo setsong sa bone kgotsa ba bontsha ka mebala ya bone gore ke ba setso se feng. Go 'ira sekai, Mazulu a na le mebala e e leng gore e dirwa mo dibageng mme fa e tla mo diaparong tsa bona tsa setso di dula di na le mabala a nkwe. Maxhosa diaparo tsa bone tsa setso di na le mmala o montsho le o mosweu bontsi jwa tsone.

Mosadi fa a nyetswe o tshwanetse go apara moaparo o eleng gore o bontsha gore ke mme wa lelapa kgotsa ga e sa tlhole e le kgarebe e sa nyalwang. Tsela ya go bontsha gore o motho o e leng gore o mo lenyalong kgotsa o setse o nyetswe, ga wa tshwanela go apara diaparo tse eleng gore di dikhutshwane, di bontsha dirope tsa gago gonne e bontsha o sa tlhompe ba lelapa la gago kgotsa monna wa gago kana ba ko bogadi. Mme e nngwe e e leng gore e dula e diriwa ke ya gore o tshwanetse go rwala mo tlhogong. Go rwala motlhogong le gone go bontsha gore motho o e leng gore o a ithata ebile o tlotla ba lapa la gago. Ke tsela tse dingwe tse e leng gore motho o bontsha gore o nyetswe ka .